Ku va munhu a ri muntshwa loyi a tekeke khadi ra xikweleti swilo leswi swi langutiweke ka yena ku langutiwa muholo lowu a wu kumaku laha a tirhaka kona xin'wana lexi langutisaka i credit score xin'wanyani naxona va xi tekela enhlokweni ku langutiwa ti-record ta wena laha u nga tshami u teka xikweleti ku fana na loko munhu a teki mpahla hi xikweleti va languta ku i swi kotile ku ku hakela khadi ra wena hi nkarhi lowu a wu faneleke na hi swin'wanyani va swi tekelaka enhlokweni loko munhu a karhi a endla leswi swi vitaniwaku khadi ra xikweleti hi xilungu va nge i credit card.

Loko munhu a kha a endla xikombelo xiboho xa mpimo wa swikweleti wa mukomberi lontshwa wa khadi ra xikweleti swilo leswi swi langutiweke ngopfu i ku va munhu va languta leswaku u hola mali muni laha a tirhaka kona swin'wani swi nga nyikaka minkutlunya u ta ku wa fit-a ku ri kuma khadi rero xin'wanyana lexi va xi langutisaka va lava ku tiva ku ta ku u tshama u hakela xikweleti na u tshama u teka swimbalo or u teka swin'wana swa ti-appliances hi xikweleti na u swi hakela na loko ku ri ke ni sweswo naswona u tshama u swi kota i swin'wana swa ku nyikaku minkutlunya ku i kota ku qualify-a xin'wana vatleka va xi languta ngopfu ku na leswi hi swi vitanaku e credit score credit score swi kumeka ngopfu ka swin'wana va nge i clear score xa kota lexaku ku nyika tipoyinti u kota ku munhu loyiwani a nga na swikweleti laha a nga tshama a lombaka swilo kona u kotile ku swi hakela hi nkarhi se swin'wana swi nga ta ku nyika minkutlunya ku u kuma khadi rero ra credit card.

Vanhu va tikuma va endle xikombelo xa mali yo tlula mpimo ku ya hi leswi hina vanhu hi swi vitanaka peer pressure hi ririmi ra Xinghezi.

Vanhu va ti kuma va endle xikombelo xa mali yo tlula mpimo ku ya hi leswi hi ririmi ra xinghezi hi swi vitanaku is a peer pressure ku va hi kha hi navela ku mani i na yini na hina hi fanele ku va na swona. Xin'wanyani i ku va na hina hi talele hi swi swo tala mi ti kuma ku hi va hi tinghenisaka swikweleti swa swilo swo talatala mi kuma ku ta ku na hola mali loko ni karhi ndzi hola mali ndzi hakela movha ni hakela mati ni hakela gezi ni le ku hakeleni na yindlu ya bond-o mara loko ni swi langutile hi muholo wa mina a swi fiki a swi fikeleli leswaku ni nga kota ku endla swilo sweswo kumbe n'hweti yo tala se mi ti kuma vanhu vo tala va hetelela va ya a bangi ende a bangi loko va kuma ku ta ku munhu yaloye wa qualify swilo swo fana na mali leyo yo tala se va nga ku endlela yona mali yo tala kambe swi na switandzhaku hi ku swi hetelela swi ku tlimbisa hi swikweleti.

Ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona loko ku vulavuriwa hi forex forex ni hleketa ni nga yi hlamula hi xilungu yi nga va ku kha ku ri swilo leswi vitaniwaka global market global market hi laha u kumaka ku ta ku loko ku ri ka nxavo wa forex wu va wu kha wu ya ehansi na le henhla tanihileswi swi vitaniwaku ta le Joburg kumbe kwihi kwihi so wena swi ti fana swi fana na game leswi mina yi twisisaku xiswona yi fana na ku va hi ndlela yaleyo loko a veka mali ya yena u fa yi pima ku na laha a nga ta veka mali yi fa yi reach-a a certain stage ku ya hi matwisiselo ya mina ku ta ku yi va yi ri ka mali ya le henhla loko yi kha yi pimapimanisiwa na ti-currencies ta misava nkarhi wolowo.

Switsundzuxo swi ni nga ta n'wi nyika swona loko a kha a lava ku ya a Zanzibar i ku hi fa hi compare leswi hi swi vitanaka ti-currency currency loko ku ri ke ni laha South Africa hi tirhisa ti-rands i currency yeleyo le a Zanzibar loko ni nyika xikombiso kumbe kona va tirhisa ti-dollar se lexi ni nga ta n'wi tsundzuxa swona i fanele a swi tiva u ta ku loko sweswiwani a khomi one dollar yi va yi kha yi ringana na mali muni ka currency ya laha a humaka kona ya le South Africa tanihi xikombiso currencies loko hi langutise sweswi dollar ya yi one one dollar yi va yi kha yi ringana na vo ma eighteen rhandi twenty seven cent loko kwihi hi endla leswi va nge i currency exchange switsundzuxo leswi ni nga ta n'wi nyika ngopfu swona i ku a tiva a tiva ti-currency exchanges ta yena a swi tiva ku na loko a ya eZanzibar u ta tirhisa mali ya so leswi nga ta a languta na ti na mixavoxavo ya swilo swa kwele.

Swilo leswi swi lave swi langutiweke kumbe swilaveko leswi lavekaka loko munhu a lava ku pfula khadi ra le bangi ku xilo lexi lavekaka xo sungula i pasi ku landzela papila ro komba ku ta ku u kumeka kwihi u tshama kwihi laha Afrika-Dzonga ku ku hetelela ku tekiwa tintiho xikan'we no tekiwa nghohe xikandza leswi va kota ku tiva ku tiva ku va pfulelela mani ro karhi kumbe khadi ra yena ra le bank.

Ntsongwana ya mina ni nga yi advise leswaku yi pfula khadi ra ka Capitec hi ku loko ni langutisile ntsengo wa kona lowu ku tekiwaka mali ya n'hweti ku va ku ri mali yintsongo na loko yi hi languta app ya kona yi simple leswaku un'wana na un'wana a nga kota ku yi tirhisa ende na loko ku ri ke ni swin'wana swa ku bayizisa u kota ku hatla u foyinela ku pfuna hi xihatla.

Swivutiso swinharhu leswi ndzi nga vutisa munhu loyi a ni pfuna ku pfula akhawunti ya mina xo sungula ndzi n'wi vutisile leswaku hi n'hweti ku tekiwa mali muni ivu loko ni kha ni ve ku na mali liya ni yi vekisa ni n'wi vutisile ku ta ku tiphesente to karhi letiwani loko no veka mali ya mina for six months loko yi hela six months yeleyo kumbe tin'hweti ta ta ta tsevu ni ya kuma mali muni xo hetelela lexi ni nga xi vutisa a ku ri mhaka yo lava ku tiva ku ta ku yi tirha njhani lexi xa app ya kona a ni dyondzisa hi kona hi ku helela ka swona.

Xilo lexi xi lawulaka ku ni nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra xikweleti hi n'hweti ku ta va ku ri swilaveko leswi ni lavaka ku swi endla ku fana na ti-grocery ku fana na ku hakela tiyindlu loko ri ke ni na tiyindlu hi nkarhi wolowo kumbe ku xava swin'wana swa tifenichara ta le ndlwini se swo tala swi tala ku pimiwa ngopfu hi leswi mina ndzi nga ta va kha ndzi swi lava emaheleni ya n'hweti kumbe leswi ni faneleke ku va ni xava loko ni karhi ndzi languta ku mali leyi ni yi holaka a yi ringani ku ni nga kota ku xava na swin'wanyani kambe ndzi nga kota ku tirhisa mali ya khadi leriwani ra xikweleti.

Hi ku ya hi matwisiselo ya mina eka ku hambana eka akhawunti ya cheque na akhawunti yo hlayisa mali akhawunti ya cheque ku va ku ri migingiriko ya mali leyi endlekaka exikarhi ka bangi ya wena ku fana na loko ni karhi ni chela mali i ku sweswo swi vitaniwa cheque ku va kha ku ri migingiriko yo yi chela xin'wanyani xi nga ta ku xi wela ka cheque ku va ni kha ni humesa mali ku va ni kha ni kota ku xava ti-airtime hi mali leyi nga ka akhawunti ya mina kambe saving swi vula akhawunti yo hlayisa mali akhawunti leyi yo hlayisa mali hi loko ni karhi ni veke mali ni swi tiva ta ku yi ta va na ntsengo wa so yi ta vuya na ti-percentage to karhi loko ni karhi ni yi hlayisile ni yi vekile ni kha ni nga yi khomangi hi nkarhi wolowo se sweswo hi swi vitana akhawunti yo hlayisa mali.

Makhadi ya xikweleti ma hakeriwa lembe na lembe hi mhaka ya ku khadi, loko i ri teka hi mhaka ya leswaku va va kha va swi tiva ku u va u kha u spend-a mali kumbe u tirhise mali yo fika kwihi na mintsengo ya kona ku ya hi leswi va swi vitanaka ti-percentage.

Loko u nga ha tirhi a swi kotakali leswaku u nga kota ku hakela, kambe xikweleti xa wena xi ta va xi kha xi nyanya nkarhi wolowo u nga ta va u kha u nga tirhi. Se nkarhi lowu nga ta tikuma u kha u tirha, xi ya ku pfukeni and se na mali ya kona yi ta va yi ri ya le henhla.

Mali leyi u faneleke ku va u yi hakela hi lembe, u nge se za u khansela kumbe ku pfarisa rona khadi va ta kombela mali leyi va yi lavaka. Ku va va va va kha va swi tiva leswaku u na mali muni u va kolotaka yona ku nge se za ku fika leswaku va ta kota ku ku pfalela khadi.

Loko se ku fika nkarhi wo lava ku pfarisa khadi ra wena, va ta ku kombela ku u hakela mali leyi u va kolotaka. Already se va va va karhi va tiva ntsengo lowu wena u va kolotaka.

Mimpfuno ya khadi ra swikweleti yi ku pfuna hi tindlela to tala. Siku leri u vonaka ku a wu na mali wa ya u ya teka mali kumbe u lava ku xava swin'wanyani, ku nga va ku ri timhaka to kumbexana u lava ku antswisa swin'wanyana emutini wa wena, kumbexana u humelele hi ndzindzakhombo, u lava ku hakela mali ya minkosi, i lava ku hakela mali ya swin'wana na swin'wana, so ra pfuna hi ndlela yaleyo. Hi ku u kota ku teka mali kambe u yi hakela hi lembe.

Loko u nge se za u hlawula khadi ra xikweleti lexi u faneleke ku sungula u xi langutisa, languta ntsengo kumbe percentage leyi va nge wa yi hakela a ka mali leyi u yi tekaka hi lembe. Sweswo swi ta ku pfuna ku tiva leswaku u fanele ku hakela mali yo fika kwihi loko u karhi u swi tiva na wena leswaku u nga teka swilo swa ku fika mali muni hi lembe, loko u tibyele ku kumbexana u lava ku tirhisiwa thirty thousand or yitsongo. Se loko u kha u languta mintsengo u ta languta leswaku ntsengo walowo wo ka thirty thousand wu vuya na mali muni.

Khadi ra xikweleti ri tirha ku fana na loko va ku lomba mali, mara a va ku lombi direct-i hi xilungu. Leswi hi swi vitanaka ku a va ku lombi ingaku wa swi vona. Va ku lomba mali wena u tirhisa mali hi laha wu rhandzaka hi kona, kambe mali liya u hetelela u tikuma u yi hakerile na ntswalo wa yona.

Lexi lawulaka leswaku wena u fanele u hakela mali muni eka khadi ra wena, swi ya hi matirhiselo ya mali na hi ntswalo lowu mi nga twanana wona ku i ta wu hakela a loko se ni lembe ri herile.

Loko munhu se a tsandzeka ku hakela khadi ra xikweleti, ku na leswi swi vitaniwaku blacklisting hi xilungu. Loko u blacklist-wile a wa ha swi koti ku va u endla swikombelo swa swikweleti swin'wanyana, ku nga va ku ri swa mpahla, ku nga va ku ri swa timovha, ku ri swa tiyindlu.

Ku va u tikuma u karhi u qualify-a kumbe ku ta amukeriwa loko u kha u endla swikombelo swa leswi hi xi vitanaka credit card, u fanele u u langutisisiwa u chekisisiwa swilo swo tala. Swilo swa ku fana na ku u tshama u endla xikweleti kwihi, u hakerile na. Sweswosweswo va karhi va ku cheka.

He munghana ni twile laha ka Munghana Lonene va karhi va ri busy va navetisa khadi ra xikweleti. Ni langutisile ni cheka clear score xa mina xi ndzi komba leswaku ha swa fit-a na mina leswaku ni nga kota ku ri apulayela he munghana. Se exi a ni hleketa ku lava ku ri landza, ndzi ta kota ku hetisa roof-u leyi ya mina leyi because na swi vona ku heyi, se swi na malembe ndzi nge se za ndzi hetisa yindlu leyi ya mina se a ni hleketa ku ri landza. Hikuva ndzi chekachekile swilo swilaveko leswi swi laviwaka, ni kuma leswaku ni na swona. Ku fana na sweswi ni nga ku byela hi timhaka ta ti-clear score, swikweleti hinkwaswo laha a ni kolota kona ndzi hakerile hinkwavo. Se ni khome vumbhoni byo komba leswaku ni ze ni nga kota ku teka xikweleti ni hakela hi nkarhi, se ni swi vonile ku i swin'wana va swi langutisaka sweswo. Se swi kota ku ku na mina ni nga kota ku kuma khadi leri he munghana.

Switirhisiwa swa ku tlula mpimo eka mali, i swilo leswi vitaniwaka overdraft hi xilungu. Overdraft i ku va loko ku ri ke ni u ve na mali kumbe eka akhawunti ya mina na mali yo ringana twenty rhandi, ivi ni yi tirhisa mali ya twenty rhandi yi hela, so na swi kota leswiya swo ni tlhela ni famba ni ya ka ka ni tlhela ni yi kota ku kumbexani ni humesa twenty rhandi yin'wanyana ni ri na mali ya zero zero ka akhawunti ya mina. Kambe siku leri hoxaka mali va yi teka. Se hi xilungu swi vitaniwa ti-overdraft.

Mali leyi u faneleke ku yi hakela loko u xava nhundzu ka tiko ra le handle hi leswi swi vitaniwaka ti-exchange rate foreign. Exchange rate foreign a ti ringani hikuva like ti hakela mpimo kumbe percentage yo karhi leyi va charge-aka yona kusuka ka tiko rin'wanyana ku ya ka tiko rin'wanyana.

Nkoka wa ku pfula bangi ya mina i ku va leswaku ndzi hlayisa mali ya mina. Loko ni kha ni hlayisa mali, na yona mali ya swi kota leswaku yi hlayisa vutomi bya bya mina. Hikuva xin'wana na xin'wana lexi ni nga ta xi lava kumbe ni xi pfumala, ni kota ku ya ni ya pambula lahaya ka mali liya ni nga yi vekisa. Se that's why va ku mali i xitlhangu xa vutomi.

Xivutiso xo sungula lexi ni nga va vutisaka xona i ku lava ku tiva ku ta ku eka mali leyi ya ti-overdraft loko se ndzi yi hakela ku na ti-percentage leti va ti tekaka na.

Ndzi nga va hlamusela leswaku ku va bangi yi karhi yi va khomela mali yo fanela na yona ku va yi khensiwa se hi yona mali yeleyo yo yi fanele yi va nyika khadi so mali leyi ya khadi i mali leyi yaka ka bank ku va va holela bank ku ka va nga teki mali ya vona hinkwayo leswi swi endla leswaku khadi ra vona ri tshama ri hlayisekile ri nga pfariwi ri nga vi na leswi swi vitaniwaku ku ta ku ti-over charges.

Nkoka wa ku va munhu a ti pfulela akhawunti wa bangi leyi a yi lavaka ku va ku ri ku ku langha ka yena ku langa ka yena ku ya hi ku va yena a langutile ku ta ku ti-charges kumbe yi n'wi pfuna hi yini bangi yeleyo ti-charges na ku va a saver mali ya yena swi ta va swi yi hlayisekile ka akhawunti yeleyo na.

Ku kambisisa akhawunti ya wena u nga swi tirhisa ndlela yo dzumba u karhi u ya cheka ka ATM kumbe u pfula swilo leswi vitaniwaka ti-app ta bangi yeleyo u nga yi pfula se swa pfuna sweswo ku u nga dzumba u kha u u kambisisa akhawunti ya wena hi swilo leswi vitaniwaka an app.

Munhu loyi o ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya bangi ni nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku swi tiva ku siku leri a khomaka mali ku mali ya yena yi tshama yi hlayisekile a yi a ya yi veka a bangi ku fana swi nge fani na loko u yi veka hansi ka musamelo munhu a nga ku yivela yona nkarhi wun'wani na wun'wani loko va yi tumbetini na leswaku mali wa swi kota ku yi nga kota ku yi saver yi tala hikuva u yi vekisisa ebangi.

Munhu loko a ya pfula akhawunti u fanele ku va a tiyisisa leswaku u khome pasi na leswaku u na papila leri kombisaka vutshamo bya yena ku u huma kwihi u tshama kwihi na leswaku u fanele ku va a pfumeriwa ku tekiwa tintiho leswi vitaniwaka ti-finger prints.

ku va munhu a pfala bangi ya yena loko a nga ha ri ku yi tirhiseni swi pfuna leswaku a nga vi na xikweleti hi ku bangi loko wo ze i pfula i nga ha yi pfali n'hweti na n'hweti ku na mali ya vona leyi va yi tekaka leyi va yi vulaka ya akhawunti kumbe ya khadi se mali yeleyo yi nga ku va nga teka twenty rhandi kumbe hi hi n'hweti kumbe va teka thirty rhandi swi ya hi swi ya hi bank yeleyo yo karhi se swi nga loko u pfala swi ta endla ku leswaku u nga vi na swikweleti.

I mhaka ya ku na wena bangi ku na ti-percentage to karhi leti va ti tekaka eka mali liya na ku va vona va va va ku hlayisele mali se i xin'wana xa lexi na xona va faneleke ku va va vuyeriwa.

Vanhu va hlawula ku koka mali i ya ka fixed akhawunti hikuva mali ya ka fixed akhawunti a hi mali leyi u nga ta tshama u kha u yi tirhisa nkarhi wun'wani na wun'wani wo fanele ku endla notice loko u lava ku tirhisa xa yona se yi va yi hlayisekile loko u ti byele ku lava ku yi veka nkarhi wo karhi yi tshama laha until u ze u fika nkarhi wolowo loko wo lava ku yi teka u nga se fika nkarhi wolowo va ta ku charger.

Ku va munhu a teka magoza loko a lava ku pfala akhawunti ya yena loko a vona ku a nga ha yi tirhisi u fanela ku vhakela leswi vitaniwaka ti-branch kwele ti-bank u ya u ya vulavula na vona endzeni u va tivisa ku wena wa la ku pfarisa akhawunti ya wena hi mhaka ti-reason to karhi loko u ri ke ni wa kolota kwele u ta vheta u humesa mali kwele va ku byela ku kolota mali muni loko ku ri ke ni khadi rero ri le ku koloteni.

Swivangelo ku va ku ri leswaku munhu a pulanele vumundzuku bya yena kumbe a swi tiva ku ta ku loko no veka mali six months ni nga kota ku mali leyi ni yi tirhisa after six months ku endla xo karhi lexi ni nga ta va ni xi kunguhatile ku ni lava ku xi endla swi nga khathaleki ku hi yini u nga va ku lava ku xava mpahla u lava ku xava tifenichara kumbe u lava ku aka sweswo sweswo.

Loko hi vulavula hi fixed deposit i mali leyi munhu a yi vekaka ebangini kambe mali leyiwani u yi veka for nkarhi wo karhi kumbe tin'hweti kumbe lembe kambe mali leyiwani n'hweti na n'hweti yi na ti-interest ta ti-percentage to karhi a wu swi koti ku yi teka wa ha yi vekile until yi ze yi fika ku fika nkarhi lowu faneleke u yi teka hi wona kambe loko wo yi teka u nge se za u fikisa nkarhi lowu a wu fanele u yi teka hi wona wa panichiwa leswaku i nyikiwa lexi va nge i penalt kumbexani hi ku va ku tekela ti-percentage to tala eka mali yeleyo.

Swona swi ta ku endla u nga ti twi kahle kambe i swipimelo leswi i nyikiwaka swona na wena before mi i veka mali na wena i va i kha i swi tiva kambe swona vhele swi nge ku khomi kahle.

Mbuyelo yo pfula akhawunti ya bindzu yi ku vuyerisa hi ndlela leyi hikuva u kota ku veka mali ya wena esayitini u nga katsakatsi na ya migingiriko yin'wanyani leyi i swi tivaka ku ta ku bindzu ra wena ri fambisiwa hi mintsengo yo karhi.

Ku pfula akhawunti ebangini ku va ku ri xivangelo xo hlayisa mali hikuva a swi pfumeleriwi leswaku u nga tikuma u tshama na mali yo tala nkarhi wun'wanyani endlwini ya wena a swi pfumeleriwi hi nawu wa South Africa kambe mali yo tala yi fanele ku tshama yi ri ebangi yi tax-iwa.

Munhu loko a lava ku hoxa kumbe ku endla deposit leyi nga cinciwi leswi swa kota ku endliwa hi swilo leswi vitaniwaka ti-debit order ku mali yi tekiwa yi suka ka akhawunti yin'wanyana i ya ka yin'wanyani loko u swi u swi set-ini ka foni ya wena kumbexana u ye u ya vulavula na va le benge va ku pfuna ku swi endla ku ta ku loko ku nghena mali ya so yi ya ka mali ya so.